Namuntlha loko a ha ha hlanganile hi tile ku ta tlangela warikwerhu wa hina loko a karhi a endliwa nkhuvo wa yena wa nkhuvulo eka siku ra namuntlha u fane a swi tiva leswaku a nga ha fanelanga ku hanya mimoya yo huma endleleni mimoya yo yo biha hikuva u teke xiboho xintshwa xa ku hanya hi nhlonipho xa ku hlonipha xikwembu xa ku hlonipha vatswari nakona xa ku ti tlakusa tanihi munhu nkulu loyi a tivaka leswi u nga fanelaku swi hanya na khensa.

Leswaku ndhavuko wa ka hina a wu pfumeleli leswaku vavanuna va nyika vutivi vutihlamuleri bya vona ni vuswikoti bya vona eka ku hlayisa vana vavanuna vo tala va swi kota ku hlayisa ni ku tlhogomela vana va vona hi rirhandzu ni ku va siya va basile ku dya kambe vavasati va tekela hansi swilo sweswo a va pfumeleli leswaku vavanuna va rhangela va hlayisa vana hi ndlela yaleyo va tibyela leswaku n'wanuna u hlayisa mali ntsena.

Hanyaka ka wona swi hundzeriwile hikuva madokodela ma swi kota ku yimbisa n'wana wa mfana exibedhlele wa swi kota ku kuma mpfuno wa ku yimba eswibedhlele kumbe etitliliniki ta le makaya so a swa ha ri na nkoka leswaku ku landzeriwa nawu wa xikhale wa ku ya exikolweni xo yimbisa.

Va va na ku pfumela leswaku ni vavasati va nga swi kota ku rhangela emugangeni va swi kota ku veka mavonelo leswaku muganga wo famba kahle va swi kota ku veka mavonelo leswaku tiko ri hanyisana kahle na sosayiti vavanuna va fanele va pfumela leswaku vavasati va veka mavonelo emugangeni lomu ku hanyiwaka kona hi swa ndhavuko leswaku a swi hi rimbewu ku rhangela kambe swi ya hi munhu loyi a nga kotaka ku yima a vulavula swilo leswi nga akaka rixaka.

Leswaku ndhawu leyi a hi endlelaku kona xikolo xa ndhavuko xo yimbisa ku hlayisekile naswona ku kahle leswaku vana va nga tluleriwi hi mavabyi ya ya moya kumbe moya wo karhi lowu nga vangelaka leswaku vana va tlhelela kaya va nga pfukanga u fane a endla sure leswaku ndhawu leyi vanhu lava yisiwaka ka yona va ta kota ku fikelela ku kuma swakudya ni mati nakona ku ta va ku hlayisekile ku kuma rihanyo ku fikelela va ya ekaya.

Vanhu vo tala a va ha landzelerisi vutomi bya khale na leswi a swi endliwi vanhu vo tala a va ha swi landzelerisi leswaku ku fanele ku va na mhaka ya ku khuvula hikuva a va ha swi tivi leswaku ku na mikhuva nakona swi yila yila a va ha swi chavi.

Hikuva loko hi hlangana etindhawini to hambanahambana hi va hi karhi hi huma eka tindhawu to ka ti ka ti nga fani ene a hi vulavuli ma ririmi ro fana van'wani a va xi tivi Xitsonga van'wani a va xi tivi xiVenda van'wani a va xi tivi xiZulu kambe loko u ri munhu u fanele u ti dyondzisa ku pfumela leswaku ririmi ra wena u vulavula marito ya van'wani leswaku na wena u ta kota ku endla vuxaka wo henhla vunghana ni van'wana vanhu.

Leswaku eswikolweni va dyondzisa swakudya swa ndhavuko ku ri swi swekiwa njhani hikuva ku na vana lava nga na rirhandzu ra ku sungula mabindzu ya swakudya ku na vana lava nga na ku tsakela ka ku sweka ni ku bhaka loko vana va lava va dyondzisiwa kusuka exikolweni eku kuleni ka vona va ta kota ku pfula mabindzu ya vona va sungula ku endla swakudya swa ndhavuko.

A swi fanelanga leswaku mucato ku va ku ri vanhu lava vo ngo hlanganisiwa kambe swi kahle leswaku vanhu va va va hlangana ku va ku tsakela ka vona hi vumbirhi ku va ku nga ri ku leswi swa ku i ndhavuko wa Xitsonga leswaku vanhu va fane va hlangana wu hleriwa hikuva vanhu va ya hanya swin'we va ri vambirhi malembe ya ku tala.

Byerile leswaku loko u ri mutswari u seketela xiboho lexi n'wana wa wena a xi tekaka ntsena ku ri xiboho xa kahle lexi nga le ku xi huma endleleni loko n'wana wa wena a vona leswaku i nkarhi leswaku a ya entshaveni veni leswaku ya yimba swi vula leswaku wa pfumela leswaku n'wanuna se u kurile ku teka xiboho xexo tanihi mutswari museketeli n'wi sapota leswaku na yena a ya fana ni van'wani vavanuna.

Vanhu lava va hanyaka na vana lava nga hundzeriwa hi vatswari va va hlayisa ku nga va ku ri va makwavo, vahahani kumbe vakokwani kambe loko va tshama na vona ejarateni swi fana fanerile leswaku va va tlhogomela va swi vona leswaku vana a va basisiweke a va dlayiwa hi ndlala va yisa mahlweni swa tidyondzo ta vona hikuva i vana lava nga na vuxaka na vona.

Ku kota ku sweka swakudya ti tele swichelachelani swinene ku tlula swa ndhavuko maswekelo ya ndhavuko ya kahle swinene ene swakudya swa kona swa nandziha nakona swi vangela mavabyi ya le kwini hikuva swi va swi nga ri na swichelachelana swa ku tala kambe ta manguva lawa wa taleriwa hi mavabyi ya le khwirini hikuva ku cheriwa swilo swo hambanahambana eswixeveni emavusweni.

Ku dyondzisiwa emitirhweni, eswikolweni ni le mugangeni leswaku marito yo tano laya fanelanga ku vulavuriwa evanhwini leswaku ririmi ra so a ri fanelangi ku tirhisiwa yo mhaka ya ri kahle leswaku vanhu va fanele va khomana loko va karhi va hanya swin'we nakona u fanele u languta leswaku u vulavula swilo swa njhani eka munhu etindhawini to hambanahambana.

Fanerile leswaku vatswari va kota ku vulavurisana na vana va vona hi ndlela ya kahle mutswari loyi a tirhisaka ku ba u ta va na nghozi ku ya emahlweni hikuva n'wana u ta taleriwa hi kan'we wo ka a nga yingisi kambe mutswari loyi a tshamaka hansi a vonisana na n'wana wa yena loko swilo swi nga ri kahle n'wana u ta kota ku yingisa no swi tiva leswaku vatswari swa yena swilo swo karhi a va swi lavi mutswari u fanele a tshama hansi a vulavula na n'wana wa yena a n'wi vonisa leswaku swilo leswi a nga swi endla swi n'wi hundzisa kahle a swi n'wi tsakisaka nakona a swi endlisiwa swona va fanele va tshama hansi vatswari va kombisana na vana va vona leswaku ndlela ya kahle yo endla swilo hi leswi matshan'wini ya ku ba n'wana swi na nkoka leswaku vanhu va vonisa n'wana leswaku swilo swa so a swi endliwi.

I n'wanuna lava tekaka va fanele ku mbala swiambalo swa ndhavuko n'wasati loyi a lovoriwanga kumbe a cataka u ta mbala rhoko ya ndhavuko leyi nga na mbilu lomu ma Xitsonga ni n'wanuna loyi a lovolanga nsati wa yena kumbe ya n'wi cataka wu ta rhungeriwa hembe ya yena leyi nga ta va ri yo tshuka kumbe ya ntima kambe ri ya ndhavuko wa Xitsonga.

Mindhavuko yo hambanahambana swi vula leswaku u nga va u velekiwile etindhawini to hambanahambana manana wa wena u huma ka ndhavuko wo karhi tatana wa wena u huma ka ndhavuko yo karhi leyi va hlanganisa hi vukati leswaku vakokwana va wena va huma eka mindhavuko yo hambanahambana.

Khale loko n'wanuna a vona n'wansati va tivisa va ka vona va famba va ya n'wu gangisela va ya n'wu lovolela a va famba na xinepe lexi xi kombisaka leswaku swa ku hi loyi n'wanuna wa ku tsakela u lava ku hanya na wena then va ka vasati va ta vulavurisana na n'wana wun'we va va na ku pfumela leswaku a ya vukatini.

Swi fanerile leswaku n'wana a dyondzisiwa ririmu ra laha a humaka kona leswaku a ta kuma a ta kula a tlharihile a kula a kha a tiva leswaku hi yena mani u huma ka muxaka wihi nakona u kulele eka tindhawu ta njhani swi ta n'wu pfuna leswaku a ti tiva loko a ri tindhawini ta le handle a kota ku ti hlamusela leswaku hi yena Mutsonga we le mugangeni wa le kwi nakona emugangeni wa yena ku hanyisiwa ku yini a ti nyungubyisa hi ndhavuko wa yena na vulavulelo ra .

Eya swi fanerile leswaku munhu a kuma munhu wo hanya na yena ku ya mahlweni endzhaka ka loko a tshami nkarhi wo lehanyana a ti yingisela a hola ku fa nuna wa yena a hundze misaveni u va a ha sele na malembe yo tala ya ku hanya swa pfumeleriwa leswaku a kuma muhlekisani muntshwa.

Eka manana u nga ze u va na ku khunguvanyeka hikuva mina ndzi nga lahla buku ndzi ta yi hlayisa swinene hikuva rirhandzu ra mina ra ku sweka i rikulu nakona ndzi ta tshama ndzi karhi ndzi langutisa dyondza ku sweka swa xintu ni na ku tshemba leswaku ni lava nga ta ta ndzhaka ka mina va ta va na ku tsakela ku tiva leswaku swakudya swa xintu swi swekiwa njhani hikokwalaho ndzi ta yi veka ndzi nga yi lahli.

Eya vatswari a va ta yisa vana va vona hikuva a swi ta pfumelela vana no va nyika nkarhi wo kula va va vasati vo tiya va swi tiva leswaku loko n'wana a kurini a va nhwanyani ka xisati u languteriwe ku hanya njhani nakona u fane a hlonipha hi ndlela yihi.

Mavito ya xivongo i xivongo xa ka n'wina lexi u nga bebuliwa ka xona xa ka va tatana wa wena i marito lama ma vitaniwaku ku ri ya vakokwa wa kokwa wa wena ya xikhale lawa u faneleke ku wa tiva u fanele u tiva xivongo xa ka n'wina kusukela ka vakokwani wa wena na kokwani xindhuwa.

Swi fanerile leswaku loko munhu a hundzeriwa hi nuna emisaveni a ti nyiketela kama wa vumbirhi evuton'wini wa ku sungurisa ku hanya hikuva ku hanya u ri wexe swi na nghozi swi nga ku vangela vuvabyi bya mihleketo nakona swi nga hatla swi ku kurisa swinene hikuva u hanya u ri wexe a wu teriwi hi ku tsaka.

Swi na nkoka swinene leswaku loko munhu a karhi a hanya na n'wansati a famba a ya ti tivisa ekaya ka nsati wa yena leswaku na loko va tshuka va hlangana na nghozi va muti va swi tiva leswaku n'wana wa vona u tekiwile emutini wihi etikweni rihi nakona u hanya na munhu wa njhani swi endla vuxaka.

Hi nawu swi hi xintu swi vuriwa leswaku vanhu lava nga hundza emisaveni va swi kota ku endzela vanhu lava hanyaka va swi kota ku va vonisa emilolweni loko ku ri na khombo kumbe ku ri na swo karhi va nga hlanganaku na swona.

vana va vafana va fanerile kuya engomeni leswaku va ta kula va va vavanuna nakona va ta kota ku ti sivela eka mavabyi yo hambanahambana lava ya fikelelaku vavanuna lava nga ya ngi ku engomeni va nga yimbangiku.

Loko munhu a tshama tindhawini leti ku nga na vanhu va tindzimi to hambanahambana ku na ku tikeriwa hi ku sungula ku dyondza tindzimu tintshwa leti a nga kulangiku a karhi a ti vulavula tindzimu tin'wana ti na ku tika ku ti vulavula nakona a ti toloveleki u fanele u ti dyondzisa ku vulavula tindzimu ta vanhu van'wana leswaku u ta kota ku endla vuxaka.

Loko ndzo kuma thendara yo aka ndzi nga endla layiburari ematikoxikaya etikweni leri ndzi humaka ka rona leswaku vana lavatsongo vantshwa va ta kota ku kuma ndhawu ya ku ya hlayela kona tibuku no yisa dyondzo ya vona mahlweni hi ndlela yo hlayiseka.

Hawa vanhu vo tala loko va suka etindhawu ta le kaya va ya ematiko ya xi Joni ya le dorobeni swa va tikela ku hanya vutomi bya le dorobeni hikuva va kule hi makulele ye le kaya swiendlo swa kona a swi fani swo fana ni swakudya swa le maJoni na swakudya swa le makaya swi hambanile swinene vanhu swa va tikela ku tolovela swakudya swa le madorobeni hikuva va tolovele mihandzu ye le kaya ni matsavu.

Hawa vantshwa ve le mikarhini ya sweswi a va ha landzaleli milawu leyi va humaka emakaya vona va va yingiseli vatswari va vona kumbe ku yingisa leswaku wa nhwana kumbe wa jaha u fane a mbarisa ku yini vo tala ni xintu a va ha xi tekeli enhlokweni hikuva swi leswi va swi mbalaku i swilo leswi va swi vonaku eka ti-internet.

A swi kahle ku tshika vanhu va lwa hambiloko va vona ingaku va ta susa nkanu mara swi nga hetelela ku va nghozi leyikulu eka mindyangu yimbirhi ya vanhu lava lwaku hikuva swi nga hetelela ka rifu kumbe wun'wani wa vona a tshuka a vavisekile swinene.

Ndzi wu vona i nkhuvo lowu ina ndzi tshame ndzi wu vona i nkhuvo lowu hlanganisaka wansati na wanuna va cata hi xintu. Va va va mbale swiambalo swa xintu nakona ku va ku swekiwa swakudya swa ndhavuko. Wu tlangeriwa emakaya tanihi mucato wa ndhavuko ku endliwa ntlangu ku va ni xibelani.

Byalwa bya xintu i muqombhoti lowu va tirhisaka mavele ya kona na swinkwa na nsinya wun'wani vo vitanaka jinja.

Nqambhi leyi ndzi yi rhandzaka swinene i Benny Mayengani u yimbelela tinsimu ta Xitsonga ta ndhavuko nakona ni kota ku hlangana na tona.

Tiyindlu ta matsonga wa ndhavuko i tiyindlu ta rhandavula leti makiwaka hi switina swo hisiwa a henhla va tlhandlekela lwangu ra makenya makenya lama va ma kumaka enhoveni

Vavanuna emindyangwini va kota ku pfuneta hi ku hlakula ni ku khurhela ejarateni. Va kota ku pfuneta hi ku lunghisalunghisa leswi onhakaka naswona va kota ku pfuneta hi ku byala swibyariwa.

Ku na munhu loyi a ku xanisaka emugangeni u fanele ku ya n'wi pota ehosini leswaku va ta kota ku vulavurisana na yena nakona va n'wi kombisa nkoka wa ku hanyisana na vanhu van'wana. U n'wi yisa ehosini hikuva hosi hi yona murhangeri wa tiko hi yona yi nga ta kota ku vulavula na vanhu va yona va muganga kahle.

Vuhlalu bya nkhuvo wa ndhavuko byi hambanile swinene na vuhlalu lebyi va byi mbariwaka hi tin'anga hikuva byin'wana na byin'wana vuhlalu byi va byi ri na xikombiso xa ku byo vula yini. Vuhlalu bya vulavula ku na lebyi mbariwaka byi kombisa leswaku munhu i n'anga lebyi byi kombisaka ku va na bya mucato lebyi kombisaka ku munhu wo hlova.

Mikhukhu yo tala emajoni a yi na vuhlayiseki hikuva vugevenga byi tele ngopfu vanhu va kota ku ngheneriwa hikuva va va nga ri na mali ya ku endla tigede kumbe minyangwa leyi nga kotaka ku va sivelela khombo.

Va ku xavela n'wana wa mina wa jaha swiambalo swa ndhavuko. Ndzi ta kota ku n'wi xavela tinjhovo ni kota ku n'wi xavela xibelani ni xavela n'wana wa mina wa nhwanyana nakona ndzi ta kota ku n'wi xavela vuhlalu byo bomba hi byona ni duku.

Loko dyambu rixile loko dyambu rixile a ndzi ta pfuka ni ya exirhapeni xa mina ni ya languta leswaku swifuwo swa mina swi pfukile. Ndzi kota ku swi phamela swakudya swi dya loko swi heta ku dya ndzi swi nyika mati. Ndzi kota ku swi pfulela swi ya endhawini leyi swi nga ta kota ku fambisa siku ya kona nakona ndzi fanele ndzi languta loko dyambu ri nga se pela leswaku swi vuyeli na exirhapeni swa xona.

I xikolo lexi xi pfunaka va vafana ku va yisa eka vavanuna va fika va khombisiwa tanihi swifanyetana va kota ku tshunguriwa leswi nga ta kota ku va sivela vuvabyi loko va fikela eka malembe ya ku endla swa masangu.

Ndzi rhunga vuhlalu ndzi va ndzi karhi ndzi tirhisa nayiti na njara. Ndzi va ndzi kha ndzi teka vuhlalu byo tshuka ndzi rhanga hi byona ku ku ya tela ku landzela bya yellow leswaku byi va na ti-colour timbirhi ndzi chela vuhlalu enayiti leswaku byi longolokile enjareni ya mina.

Loko u karhi u ya ku lovoriweni u fanele u landzelela milawu leyi u nyikiwaka yona tanihi hikuva u ya evukatini. U fanele u tshama ndlwini u tiondza ku fikelela loko va ndyangu va humesile mali ya malovolo.

Ndhavuko leswi vanhu va swi swekaka loko va amukela vaendzi i tihove ku swekiwa tihove ni tshopi.

A ndzi ta teka xibelani ndzi n'wi boha exisutini ndzi heta ndzi n'wi kombisa leswaku u cinisa ku yini. A ndzi ta n'wi chuhisela nghoma ya xitsonga leyi endlaka munhu a cina xibelani.

Leswi swi endlaka leswaku tirhesipi ta ndyangu to hambana ta ka inthanete hileswaku swakudya swa ndyangu swi swekiwa hi rirhandzu nakona va va va to na tolovela leswaku va tirhisa tirhesipi muni kambe eka inthanete va veka tirhesipi tintshwa ta manguva lawa leti kumekaka eti-restuarant na le maxopeni ya ku xavisa swakudya.

Eya swi nga ndzi kota ku ti tirhisa hikuva loko ndzi ri exikolweni na swi kota ku tihlanganisa na vanhu va tindzimi ta ku hambanahambana. Leswi swi endlaka leswaku ndzi kota ku dyondza tindzimi ta van'wani va le handle na vona va dyondzo ya mina hi ndlela yaleyo ndzi nga swi kota ku endla vuxaka no vulavula na vona.

Nkoka wa vuyimbeleri ndhavuko wa pfuna swinene hikuva wu endla leswaku vanhu va nga rivali ndhavuko wa vona kumbe lava humaka kona nakona swi va pfuna leswaku va tshama va karhi va tinyungubyisa hi ririmi ra manana wa vona.

Vanhu lava tshamaka emadorobeni va tikeriwa ngopfu swinene hi ku durha ka mati na ku durha ka gezi hi masiku na masiku mixavo na yona yi le henhla.

A ndzi ta n'wi swekela swakudya swa ndhavuko tanihi tihove ni miroho ya matsavu ku kombisa leswaku ndza n'wi amukela leswaku va ta dyondza swakudya swa hala ka hina.

Swakudya swa manguva lama a swa ha fani na swa ndhavuko. Swakudya swa manguva lama swi tele ngopfu swicheriwa leswi va swi chelachelaka leswi swo tala swi vangelaka mavabyi swi tlakusa ku vuvabyi bya mbilu swi vangelaka muvabyi byo khohlola swinene kambe swa khale swi a hlayisekile hikuva va nga cheli swilo swo tala.